Ngokuvamile, abashayeli be-Uber baboleka amaphrofayili, nabanye abantu, nama-akhawunti ukuze benze i-Bolt noma i-Uber. Inkampani yezokuthutha idinga ukuqinisekisa ukuthi akekho umuntu osebenzisa i-profile yomunye umuntu. Kudingeka kube nenketho ephuthumayo kuhlelo lokusebenza abagibeli abangaqhofoza kulo uma bengazizwa bephephile, ukuzoxwayisa inkampani yokuthutha. Kuzobenza baxwayiswe bese beqhapha umshayeli.

Ngokuvamile, abashayeli be-Uber baboleka amaphrofayili, nabanye abantu nama-akhawunti ukuze benze i-Bolt, noma i-Uber. Inkampani yezokuthutha idinga ukuqiniseka ukuthi akekho umuntu osebenzisa iphrofayili yomunye umuntu. Kudingeka kube nenketho ephuthumayo kuhlelo lokusebenza abagibeli abangachofoza kulo uma bengazizwa bephephile. Ukuzoxwayisa inkampani yezokuthutha ukuze benze, baxwayise, bese beqapha umshayeli.

Izinselelo ezinkulu ezibhekene nazo lapho usebenzisa uhlelo lwebhasi lendawo, ngokuvamile zifaka ukugcwala ngokweqile, aashejuli angathembekile anokulibaziseka okuvamile, inqalasizinda enganele, ukufinyeleleka okungalungile kwabantu abakhubazekile, ukuhlanganiswa kwemizila okungaguguquguquki, ukuthathazeka ngokuphepha, kanye nemininingwane elinganiselwe mayelana nezikhathi zokufika. Ngokuyisikelelo, izinkinga zokuthembeka, ukunethezeka, nokufinyeleleka kuye ngohlelo oluthile.

Xhumana nomqhashi wakho ngokushesha ukuze umchazele ngesimo. Hlola ezinye izindlela zokuhamba ezifana nokuhlanganyela izimoto. Ukusebenzisa izinhlelelo zokusebenza zokuhamba ngokuhlanganyelwa. Ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo, noma izinto zokuhamba zomphakathi, ezingathintwa isiteleka. Futhi, uma kungenzeka, xoxa amathuba okusebenza ukude usuku lonke. Yiba nomdlandla ekutholeni izixazululo, futhi ugcine umqashi wakho esazi ngentuthuko yakho.

Angivamile ukuzizwa ngiphephile uma ngiku-Bolt or u-Uber, njengoba abesifazane abaningi beke babhekana nezinto ezibi kakhulu ku-Bolt or Uber. Baye bahlaselwa, futhi bahlukunyezwa amadoda ngaphambili ababekwe imali yabo, futhi abanye cishe bethunjwa. Kukhona indaba ngomfana owashiya indlu kayise ukuze aye endlini kamama esebenzisa i-Bolt, wabe eselahleka. Sihlala ezweni elinenani eliphakeme le-GBV, kanye nezinga lobugebengu, futhi selisabalalele ezokuthutha, okwakumele kuphephe futhi kube lula.

Ngangihamba ngedwa, futhi kwakuwuhambo oluya eThekwini. Kwakuwuhambo lwasebusuku, futhi ngangisaba kakhulu ngicabanga ukuthi umshayeli angeke abone izintaba namagquma. Kodwa, kunalokho kwakuwuhambo oluphephile noluphumulayo. Nganginezinto eziningi zokudla, okulula futhi ngangilungiselelwe kahle uhambo, futhi ngangihleli ngedwa emzileni wami. Kwenzeka into ehlekisayo. Kwakukhona abantu ababili abangazani, ababehleli phambi kwami. Omunye wayelele, isikhwama somunye sawela lo owayelele, waba nokuvuka okungajwayelekile.